Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore batho ba ba senang ditiro go nne thata, gore ba kgone go batla ditiro ka difounu, ka megala ya bone ya fa lethekeng, go thata gore ba ka fitlhelela ditiro, le go ithuta dilo tse dintšha, le go golagana e le batho.

Ke dirisa data ya MTN e e tswileng le konteraka ya ka ya mogala wa letheka. Konteraka ya ka e e tsaya dikgwedi di le masome a mabedi le bone, ngwaga le ngwaga MTN e ntsenyetsa data mo balance-ng ya ka ya-ya airtime ka boiketlo. Ke tlhopile MTN, ka gonne di-plan-e tsa bone tsa data ga di je madi a mantsi, mme di ntekanetse. Ke kgona go di duela kgwedi le kgwedi. Data e, e nkgonisa gore ke kgone go nna le inthanete nako le nako, ntle le go reka inthanete kgotsa go reka airtime kwa.

Ga ke reke data, data ya ka etswa mo konteraka ya ka le MTN, e e leng gore ba ntsenyetsa yone kgwedi le kgwedi. Fela, ba ya three hundred rand, fela nna ke patala makgolo a, diranta di le makgolo a mabedi le masome a matlhano. Data o tshwanetse o shebe gore network-e ya gago e siame, o shebe le gore data ya gago e o pokoto ya gago na.

Nka itumelela di-data di le masome a mararo, ka tsena mo letsatsing la ntlha la kgwedi.

Fa go ka tsenngwa mafaratlhatlha a Five G, ke akanya gore re ka lebelela go bona go shebelela difilimi ka lebelo le le fetang la jaanong. Metshameko e ka e ka tlhoka ditlhotlhoro, le metse e e botlhale e ka nna ya nnete. Di-industry tse di jaaka tsa kalafi, tsa dipalangwa le di-factory di ka molemo thata. Akanya ka tshekelo ya dingaka tse di dirang kgakala, ka dikoloi tse di itirisang, le di-factory tse di ikemetseng ka botlhale. Fa kgolagano e ka nna e potlakile, ebile e tshepegile, menyetla e e mecha e ka bula tsela ya boammaaruri mo go virtual reality jwa AI le dikgwebo tse dinnye.

Go thusa tsala ya me go tsenya data, pele tshwanetse a bone gore o dirisa network-ke kgotsa marang-rang a feng, jaaka MTN kgotsa Vodacom-o. Marang-rang a mantsi a na le khoutu e bitswang ya USSD, jaaka star one two one hash-he, ke ene a ka e dial-ang mo founung ya gagwe. Fa a sena go e dial-la, lenaneo le tla bula mme le go bontshe dikgetho tse di jaaka reka data kgotsa data bundles-e. O tla laela ditaelo go tlhopha palo ya data le go netefatsa theko. Jaaka a na le smartphone, go botoka thata go dirisa App ya semmuso ya network-e eo. E ka laolwa mo App store kgotsa Google Play. A tsene ka nomoro ya gagwe ya founu, mme a ye kwa karolong ya buy-e kgotsa data. App e tla mo bontsha ditheko tse di kgethegileng le go thusa go sala data morago.

Fa data ya me e felela pele ga nako, gongwe ke ka ntlha ya dilo tse di jaaka di-App-pe tse di berekang mo morago ga founu, di dirisa data ke sa lemoge. O ka tima data ya di-App-pe tse di rileng mo ditlhagisong tsa founu, kgotsa o dirise data saving mode go dira gore data e nne le nako e telele. Go sireletsa data, o tshwanetse go tila go ikamanya le Wi-Fi ya setšhaba o sena tshireletso. O se ka wa tobetsa di-link-i tse di belaetsang, mme o ntsha di-update-e tsa founu ka metlha. O tshwanetse o dirise di-password-e tse di nonofileng, o tsenye two factor authentication-e gore o oketse tshireletso.

Fa ke ya lebenkeleng, ke reka mowa, be ke o fetolela go nna data. Go a nthusa thata ka gonne go boloka madi, ka gonne gantsi airtime e tla le di bonus-se kgotsa dikgetho tse di kgethegileng tse o seng o di bone fa o reka data fela. Gape, di-network-e tse dingwe ba go letla gore o reke airtime ka dikgolo, mme ka dinako dingwe o bona boleng jo bo oketsegileng fa o fetolela go nna data ka tsela e, o bona data e ntsi ka madi a a ko tlase, mme o kgona go laola tshedimosetso ya gago ka botlalo go feta go, fa go ntse go na le data e e setseng, o ka e dirisa go founela batho kgotsa go romela melaetsa mo founung ya gago.